Ditlamelwana tsa dipholo di thusa diphologolo go tsamaelana mo masimong ebile gape di thusa go tsamaelana fa maemo a le gae di thusa go tsweletsa diporojeke tsa .

Ee go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gonne lelapa le itse bagodi sentle mme le ka mme ba tlhokomelwe ka tsela e e siameng.

Go tlhokomelwa ke lelapa mme ba newe tlotlo le tlhompho e e nang le maatla mme ba seke ba isiwa kwa dintlwaneng tsa tlhokomelo ya batsofe.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di dira gore batho ba bone botsofe madi le sengwe se se tlotlegang le gore botsofadi bo tsewa ke matlole a kitso le botlhale. Se bopang maikutlo a gore go tlhokomele batsofe ka maikarabelo a lelapa, tlotlo le seriti se se botlhokwa.

Seabe sa lelapa ke gore lelapa le tsewa e le motheo wa tlhokomelo, go tlhokomela bagodi go bonagala e le go busetsa tlotlo le seriti mme seabe sa setšhaba ke gore setšhaba se tshwanetse go ema bagodi kgotsa batsofe nokeng le go ba tlhokomela ka go ba abela dijo ka thuso kgotsa go supa lorato mo go bona mme seo se farologana ka ditso ka gore batho ba le bantsi a ba supe lerato ka tsela ya go tshwana mme le tlhokomelo ya bona e farologane thata.

Ditirelo tsa kalafi, mafelo a tlhokomelo, thuso go tswa mo setšhabeng le diphenšene tsa batsofe.

Old age homes, mafelo a bagodi ba tlhokomela batsofe ba ba senang tlhokomelo kgotsa ba ba tlhokang tlhokomelo. Ba ba direla dijo le go netefatsa gore ba nwa melemo ya bona ka nako. Community care centers, bagodi ba kopanela dijo go itlosa bodutu le dikopano tse dingwe, batsofe ga ba duele sepe kwa kopanelong eo.

Bagodi ba bona madi a pension-e, tlhokomelo ya kalafi le mafelo a tlhokomelo a puso. Go ka tokafadiwa ka go oketsa madi a pension-e gore a kgone go reka le go oketsa ditlhokwa tsa bona go aga mafelo a mangwe a tlhokomelo le go rotloetsa malapa le setšhaba go tsaya karolo go ema bagodi nokeng.

Pension-e ya puso e na le seabe se segolo thata mo matshelong a bagodi ka gonne e tokafatsa botshelo jwa bagodi ka go bafa thuso ya motheo le seriti mme boleng jwa botshelo bo ka nna botoka fa madi a ka okediwa go lekana ditlhokwa tsa sejo ebile thata e thusa bagodi ka go ba naya dijo le diaparo le tse dingwe tse ba di tlhokang.

Motho o tshwanela go ba a na le dingwaga di le masome a thataro kgotsa go feta mme e nne moagi wa Aforika Borwa a ye kwa di ofising tsa SASSA le pasa le dipampiri tse di tlhokegang mme morago ga seo o tla fitlhela pension-e ya gago.

E fokotsa morwalo mo go batsofeng ka gonne batsofe ba kgona go ithekela dijo, diaparo le ditlhokwa tse dingwe ebile thata e thusa go duela tse dingwe mo lelapeng le go thusa ba ba nnang le bona mo lelapeng.

Motho o amogela pension-e fa a na le dingwaga di le masome a thataro ka gonne batho ba le bantsi ga ba sa na ditiro kgotsa ga ba sa kgona go itirela ka maatla ka jalo puso e tsaya maikarabelo a go tlamela ka phenšene.

Ba fitlhele thuso ya madi kgotsa ditirelo tsa lefelo tsa gaufi kgotsa puso e itlamela ka go dira dijanaga tsa go isa batsofe kwa dipetlele kgwedi nngwe le nngwe.

Go kgona go fitlhelela dipetlele batsofe ba tlhoka thuso ya madi, dipetlele tse di gaufi tsa mahala, dikoloi tsa baithuti, karolo ya lelapa le kitso ka ditirelo tsa kalafi. Tseno di dira gore ba fitlhelele phekolo ya botsogo ntle le kgatelelo e kgolo.

Sekgala se segolo se kgoreletsa batsofe thata ka gonne ba palelwa ke go ya kwa dipetlele ka nako e e maleba ka ntlha ya gore go kgakala dipalangwa le le ka ntlha ya madi mme ditirelo tsa potlako jaaka dikoloi di ba isa kwa dipetlele ka bonako mme ba fitlhela thuso e e maleba. Baithaopi le dipetlele tsa kwa gaufi di ba thusa ka kalafo le phekolo e e siameng.

Ka ntlha ya gore di thusa go tlosa kgoreletso e batsofe ba itemogelang mo go fitlheng kwa dipetlele, ditleliniki di abela phekolo ya motheo, di ruta ka botsogo, di bontsha tshegetso e puso le setšhaba ba tshwanetseng go e fitlhela.

O ka fitlhela kalafi ya malwetse a motheo, malwetse a a tlwaelegileng jaaka malwetse a go tsosa bofefo mala, malwetse a go tsosa botsogo, malwetse a bana le basetsana le go thibela bolwetse mme o tla abelwa ditlhare thuto le tlhokomelo.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di nnyane ebile di kgakala ka ntlha ya ditlhokego tsa madi, batlhankela ba kalafi le manane a puso. Baagi ba amega ka ntlha ya kgatelelo ya go tsamaya di-kilometer-ra di le dintsi, tlhokego ya madi ya go palama go ya kwa sepetlele le tlhokego ya phekolo ya ka bonako.

Balwetse ba ba sa fitlhele melemo ya bona ka bonako kgotsa melemo e e tlhokegang ba amega mo goreng ba ka feleletsa bolwetse ba bona bo oketsega mme bo tlhola bothata ba matsogo kgotsa fokotsego ya boleng jwa botshelo. Go netefatsa gore ba fitlhelela melemo e e tlhokegang ba tshwanetse go ikopanya le tleliniki kgotsa ba tsaya kgato kwa pusong gore ba tle ba fitlhele melemo ya bone.

Batho ba boifa go ya kwa ditleliniking fa ba lwala ka ntlha ya dikgang tse di farologaneng tseo di amanang le botsogo, ditirelo le ditlhatlhobo ka matshelo a bone mme matsapa a ba kopanang le one go fitlhela kwa sepetlele e ka nna gore batho ba boifa go lemoga malwetse a a masisi mme bangwe ba tlhoka madi go ya kwa sepetlele le dipalangwa tse di palelwang go fitlha kwa sepetlele le gore kwa sepetlele go kgakala.

Go fitlhelela kalafi pele motho a gorogile phakela go thibela go oketsega ga malwetse, go tokafatsa matshelo le go fokotsa ditshenyegelo mme dikgoreletsi di akaretsa kgakala, madi, ditlhatlhobo tse di telele le go tlhoka ditleliniki tse di mo gaufi.

Fa ke le mo maemong a go tlhoka thuso boshigo, ke ikutlwa ke tlhomamisege tlile ebile ke tshegetso ka gonne tleliniki e gaufi e tsamaya ka nako e e botlhokwa, e thusa basadi le bana mme e oketsa boleng jwa botsogo jwa setšhaba ka kakaretso.